Dumelang batswadi ke ya le amohela, kopano ya kajeno e mabapi le dithibela pelehi tsa sekolong tseo tse filweng bana ba rona. Yona ha se ketso e mpe haholo batswadi empa jwalo ka batswadi ba bana, re lokela ho tseba le ho fana ka tumello hore bana ba rona ba fuwe di thibela pelehi kapo ba seke ba fuwa. Hona ho etsa hore le rona ska batswadi re itokise re ba hlalosetse bohlokwa ba sethiba pelehi, hammoho le ditlamorao tsa teng. Ho ba ba bang ba ikamanya ho tsa marato, ba tshepile tsona dithiba pelehi tsena, empa ba sa shebe hore ke sethiba peledi ha se sethiba kokwanahloko.

Ya pele ke hore ke lekole, ke fokisise hantle hore ntatemoholo o fokola ha ka kang ka kelello. Ya bobedi, ke ho mo thusa ha a ja, ha a hlapa, le hona ho bapala le yena ka puo e sa tlo mo utlwisa bohloko kapo e mo etsa ikutlwe e se e mong wa lelapa. Ha wa tlameha a ikutlwe e le motho a fokolang, o tlamehile ke etse ka bojohlejohle hore a dule a ipona a lekana le rona ka kelello. Ho ba e tla mo hatella maikutlo haholo ha ka lemoha hore o nkuwa ska motho a seng monate ka kelellong.

Ho tsuba le ho nwa jwala ho etsa hore antri-viotrale e se ka kgona ho nyallana le masole a mmele. Mme e etsa hore CD four count ya motho e theohe. Ka hoo batho ba kgothalletswa ho tlohella ho tsuba le ho nwa jwala hore CD four count ya bona e dule e le hodimo. Ho ba ha e theoha, o tshwana le motho ya sa nweng dipidisi, kapo yona antri-viotral therapy.

Eya, ke nnete ke dumellana le yona taba eo. Sejo se hoseng ke sona se bohlokwa haholo ka ho fetisisa. Se etsa hore o kgone ho utlwisisa, le ho bala ha bonolo. Ho kgora hoseng ho matlafatsa mmele, ho etsa horr motho a be le matla. Ke nnete, ngwana ya jang dijo tse nang dimatlafatsi, o ithuta bonolo sekolong.

Ngaka ha e o ngolletse sekhepeshana, e re o lo reka moriana mabenkeleng, o se tsamaye o le mong o ye o lo nka meriana ntle le thuso ya ya batho ba sebetsang lebenkeleng. Sheba motho a sebetsang lebenkeleng, o nto mo botsa hore moriana ke o ngolletswe ke yona, empa ha oyo, yena jwalo ka motho a sebetsang lebenkeleng leo, a ka se sebetsa lebenkeleng la meriana a sa ithutela tsa bongaka. Mme o tlo o thusa a o jwetse hore ona moriana o o, tshwereng o sebedisana le o tjena ka tsela e tjena, mme ke ka moo o ka thusahalang ka teng.

Moriana wa mmuso ha o rekiswe. Moriana o rekiswang ke wa di khemise, mme hape dipetleleng tsa mmuso, o wa ballwa. Ha o fuwe meriana e mengata, ha e ba o batla meriana e mengata, o ya khemisi, le teng o qala sepetlele, ba o ngolle lengolo, o ye khemisi. Khemisi ba tla fihla ba o ba o thuse ka meriana eo e o e batlang, le teng ho ya ka hore meriana ya teng eo o e batlang o tlo e sebedisa jwang, kapo o amana jwang le meriana eo? Ha o fuwe meriana fela o se na bolwetsi kapa ho kula, ho teng ho amanang le dipidisi kapo meriana eo o e batlang.

Dumela titjhere, ne nka rata ho o botsa dipotso tse mmalwa mabapi le first aid course ya mona sekolong? Ke tshwenyehile haholo ho ba ke ya rata course-o ena, empa ha kena tsebo ka yona, ska ha e le mona sekolong. Batho ba bangata ba ntseng ke ba botsa ha ke fumane motho ya nkarabang ka tsela e nepahetseng. Ne nka rata ho botsa hore ana ho hlokahala eng hore ke e etse hona mona sekolong? Le hore ana ya patalwa, batswadi ba ka ba tlameha ho mpatalla yona, kapa ha e patalwe ke ya mmuso?

Ho ya ka nna, meriana ya setso ya sebetsa. Empa le yona ena ya sekgowa e ya re thusa. Hangata ena ya setso, e sebetsa ka tsela tse ngata, mme ha se meriana e o e sebedisang fela le fela, e na le mabaka. Ke ka hoo batho ba bang ba re ha e ba sebelletse. Ke hobane o tloha o e sebedisitse o sena lebaka, empa ha o na le lebaka le utlwahalang meriana ya Sesotho e ya o sebelletsa.

Titjhere, ha re le batho ha re tshwane, mme maemo ke ona a etsang hore o be le bana ba jang dikolong. Ha se ka thato ya motswadi, le menwana ya matsoho ya maoto ha e tshwane, ha e lekane hape. Ha se ka boithatelo, ke maemo a etsang hore ho be ho qetele ho jowa sekolong, mmuso o etsetsa bana bao mahabo bona ho se nang makene.

Kliniking e haufi le nna, ba ba kgothaletsa batho nka diteko, ho sheba maemo a bophelo mmeleng ya rona. Empa ha ba na palo hore ka selemo o nke ha ha kae ho ho motho, hore ana o wa rata ho ya lekola maemo ao a tsa bophelo na? Nna ha ke so ka ke di nka di di teko tsa kankere.

Dirapa tse bulwang ka hare ho jarete ya sekolo, di etsetswa bana ha ele nako ya kgefutso, hore ba bapale hantle ho bulehile, ho seke wa petetsana. Hape e etsetsa le hore ha o ha ho na le bo mmampudi, tlhodisano ya ho matha, bana ba mathe hantle, ba seke ba matha polekeng e leng hore e petetsane ba be ba qetelletse ba lemetse. Hape, ho na le batho ba sebetsang dirapeng tseo, ho netefatsa hore ha hona dintho tse ka lematsang bana, ho ba neng neng bana ba na ba matha ka maoto.

Bo nnete ke hore ke ya kgotsofala ka kgonahalo ya di tente tseo. E thusa batho ho phuthollela, ho tseba hore le ha e o tshwere o e pata, ho bohlokwa ho hlahisa, ho ba e se tsebahala. Le mongolo wa teng o hlakile mahlong a ka, ba thusa le batho ba ntseng ba ikotla ka yona kokwanahloko ena ya HIV. Ba etsa e ka e patuwe. E se tsebahala, e se le yona kokwanahloko e tshwarang batho ka ho fitisisa nakong ya sejwalejwale.

Motswalle ho ba o wa bona hore boemo ba bophelo bo botle, ntse bo ya bo theoha. Ho tla tlameha hore o sebedise kgohlopo kgafetsa, mme o je dijo tse ahang mmele. Jwalo ka di tholwana le dijo tse senang mafura a mangata, mme o seke wa tsuba, o seke wa nwa jwala. Ho ba dijo le masole a mmele a thusa di antiretroviral leng dipidisi tseo o di nwang ho kokobetsa kokwanahloko ena. Empa ha o sa je, dipidisi tsena ha di be le matla ao thusana le masole a mmele a hao, ho kokobetsa kokwanahloko ena ya HIV.